Ke tla kopa moreki hore a mphe mabitso a hae, mme ke mo shebe komporong. Ebe ke mo hlalosetsa sekoloto seo sa hae.

Ke fumana hore credit card ya ka e sebedisitswe moo ke sa fihlang teng. Ka hoo, ke kopa le etse bonnete ba hore le batlisisa ka taba ena hobane sena ha se ya ntshwara hantle hohang.

Hello? Ke tswa dishopong ho ntsha tjhelete eo o nkenyeditseng yona. Ha ke fihla dishopong ke re ke ntsha tjhelete, ke fumana hore PIN eo o nromelletseng yona ha e sebetse. Ke kopa o ko shebe hantle hore ebe e nepahetse na PIN eo o mphileng yona?

Account-ong ena o ka kgona ho boloka tjhelete ntle le ho patala tax. Sena se ka o tswela molemo hobane tjhelete e nngwe le e nngwe eo oe kenyang ha ena tax, e dula ele jwalo.

Ke tla tlohela ho araba mehala ya bona.

Hore o abelwe credit card, o lokela hore o bo le ka hodima dilemo tse leshome le metso e robedi. Hape o lokela ho bana le bukana ya boitsebiso. Hape o lokela hore ebe o motho ya sebetsang.

Ke motho a phelang le boqhwala. Ka hoo, kene ke batla ho tseba hore ke dikgetho di fe tse nka di tholang tsa life cover khampaning ya lona.

Ke nahana hore tshebetso ena e sebetsa ka tsela e tjena. Ha o tla le tjhelete ya naha ya hao, ba o fa tjhelete eo o tlo e sebedisa naheng eo o tlileng ho yona.

Matsete ana a sebetsa ka hore dintho tsa hao di ya bolokwa ntle le hore o lefe.

Dumelang. Ke kopa ho botsa ka App-o ena ya lona ya bankeng. Kene ke e sebedisa hantle, ke kgona ho romella tjhelete. Empa matsatsing ana ha ke sa utlwisisa hore e sebetsa jwang? Ke kopa le nhlakisetse hore e sebetsa jwang?

Ka matsatsi a mang ho etsahala hore ha ke fihla lebenkeleng, ke be ke fumana seo keneng ke se hloka empa ke lebetse ho se kenya sephepheshwaneng sa ka sa grocer-a.

Ho ya ka pono ya ka, seo keneng nka se tjhentjha. Ke hore ha o kadimme tjhelete e kgutle ntle le tswala.

Nka sitwa ke hore ka matsatsi a mang ho ka etsahala hore ke hloke tjhelete ebe ke ae sebedisa.

Ke ho etsa bonnete ba hore khampani eo e ngodisitswe, ebe ena le dipampiri le ho etsa bonnete ba hore thepa e rekiswang moo ke ya boleng bo feng?

Sena se bolela hore tjhelete eo oe kolotang e dula e ntse e hola ka diperesente tse itseng kgwedi le kgwedi.

Lebaka ke hobane re e ntshitse pele ho nako eo re dumellaneng ka yona le banka.

Ke tlo kenya tjhelete motjhining ebe ke fumana nomoro eo o tlo ntsha tjhelete ka yona. Ke tlo etsa le PIN ya dinomoro tse four. Dinomoro tseo le tsona o tla di sebedisa ho ntsha tjhelete.

O bula banking App ya hao. Ha o qeta ho bula banking App ya hao, o ya ho pay beneficiary. Ha o fihla ho pay beneficiary, o kenya account-o ya sekolo le tjhelete eo o batlang ho e patala.

Ke ae kgotsofalla taba ya tlhahlobo ya mokitlane. Hobane e ka thusa batho ho tswa dikolotong le ho thibela batho ho kena dikolotong.

Ke ho beha tjhelete kgwedi le kgwedi, mme e hole ba tsebe ho iqalla dikgwebo.

Ke butse cheque account-e mo App ong ya ka. Ke fumana hore ba ntse ba e charger account-o eo. Ke batla ho tseba hore lebaka ke eng? Hobane ha ke soka ke e sebedisa account-o eo.